Dzi sekithara dzi nonga gomelelo, mukumbelo khathihi na u sa wanala ha maḓi zwi vha zwi khou itisa uri vhathu vha songo wane zwiḽiwa zwo teaho. Zwa sala zwi tshi vho sia Afurika Tshipembe ḽashu ḽi khou balelwa nga zwiḽiwa. Sa izwi vhathu vha tshi ḓovha vha tshi khou vhaisala nga u sa wana zwiḽiwa.

Ri nga vhetshela tshelede ya u alusa kiḽiniki yashu. Uri vhathu vha no khou lwala na vho no khou vhaisala vha kone u wana tshumelo yoṱhe ine vha khou i ṱoḓa. Ra dovha futhi ra ra fhaṱelela kiḽiniki yashu uri i aluwe. Uri zwithu zwi no nga zwishumiswa zwa ndeme zwi so ngo vuwa zwo shotha.

Ndi ngauri vhathu vhanzhi a vha na masheleni a vhathu vha.

U vha hone ha ha zwishumiswa na na u vha hone ha manese na madokotela. Zwi thusa uri vhathu vhanzhi vha no khou ṱoḓa thuso kiḽiniki vha thusalee.

Muvhuso u tea u thusa tshitshavha dzikiḽiniki dza tshitshavhani uri dzi vhe na zwishumiswa zwo teaho. Manese a vhe hone nga vhuḓalo khathihi na madokotela. Uri vhathu vha kone u wana tshumelo na thuso yoṱhe yo teaho.

U shaya vhashumi dzi kiḽikini dzi kiḽiniki dzo fhambananaho. Zwi zwi sala zwi tshi siya vhalwadze kha kha vhuimo vhusi ha vhuḓi. Vhunzhi ha vhathu vha nga si wane thuso ine vha khou i ṱoḓa. Zwa sala zwi tshi khou u ita uri vhathu vhunzhi havho vha ḽuze matshilo avho. Kana dzi kiḽiniki dza hone dzi vhe dzi sa khou wana tshumelo yo teaho.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou vhaisala sa izwi ndi na alcer. Ndo vha ndi sa khou pfha shaphu nda mbo ḓi tea u ya kiḽiniki. Ndi tshi swika kiḽiniki ha vha ho ḓala vhathu vhanzhi vha madokotela vha siho. Fhedziha vhunzhi ha vhathu vho vha vha vha vhanzhi manese nao o vha a vhanzhi zwa ita uri ndi si wane thuso ine nda kho i ṱoḓa nga tshifhinga.

Ndi vhona unga muvhuso u tea u bvisa dzi fomo kana zwi shumi kana dzi dzi tshumelo dza u shuma dzi kiḽiniki. Ndi vhona unga hu tea u tholwa manese manzhi khathihi na madokotela. Uri kiḽiniki dzi kone u vha na u vha na na na progress khathihi na u na uri dzi tshimbile.

Ndi vhona u nga ri vhagudisi vha kho tea u thusa vhagudiswa. Uri vha wane mishumo ndi vhona u nga ri vha khou tea u vha ṱalutshedza nga ha vhuimo ha mishumo. Uri vha kone u wana tshumelo yo teaho.

Ndi vhona u nga ri hu tea u tholwa vhashumi vhanzhi kiḽiniki. Uri musi vhaṅwe vha tshi khou shuma vhaṅwe vha vha khou to thusa vha sa khou shumisesa. Nga murahu ha musi avho vhe vha vha vha khou shuma vha tshi khou awela. Havhaḽa vhe vha vha sa khou shumisesa vha ḓo kona u dzhia tshikhala tshavho tsha u shuma uri vha shume nga u sielisana.

Ndi vhona uri vhunzhi ha vhathu vha balelwa u swikelela kiḽiniki dza private. Vha pfesesa u ya kha kiḽiniki dza tshitshavha. Zwi sia hu na vhathu vhanzhi kha ye kiḽiniki nga maanḓesa musi vhashumi vha kiḽiniki vha so ngo to ḓala.

Vha malwadze manzhi vha shumisa tshifhe tshifhinga uri vha thuswe u lafhiwa. Ha dovha ha futhi havha na musi madokotela a songo ḓala musi vhalwadze vha vhanzhi madokotela a maṱuku. Ha dovha futhi ha vha na nyimele ine u vha hu khou shumiseswa zwishumiswa. Zwine zwi tshi sala zwi tshi swikwa kha vhaṅwe vhalwadze zwivha zwi tshi vho fhungudzea zwi tshi khou shotha.

Zwi nga thusa u control vhuḓalo ha vhalwadze khathihi na u na u sa ḓala madokotela. Zwi thusa badi musi vha tshi khou kona u tshimbila nga tshifhinga. Vha sa khou shumisesa zwishumiswa zwoṱhe mara vha tshi khou lafha vhathu nga nḓila yo teaho.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou tea u kuliwa ḽiṋo kiḽiniki ya tshitshavha. Fhedziha ndi tshi swika kha yeyo kiḽiniki vhathu vho vha vho ḓala na madokotela a maṱuku na manese a maṱuku. Tshifhinga tsho sala tshi tshi khou tshimbila vhathu vha sa khou tshimbila ḽaini dzi dzo ḓala. Zwa ita uri hu lafhiwe vhathu vhaṱuku havha vhaṅwe vha kombetshedzea u ya mahayani. Ngauri vhunzhi ha madokotela vho vha vha tshi khou dzhielesa tshifhinga vha tshi khou ḽa vha tshi khou awela. Mara vhalwadze vho ḓi ḓala henefho dzi ḽaini.

Ndi vhona u nga ri madokotela a khou tea u fhandekanya vhalwadze nga nḓila yo fhambananaho. Vha kho tea u vha fhandekanya nga nḓila ine vha no khou vhaisalesa vha no khou ṱoḓa thuso ya u ṱavhanya. Vha vheiwe thungo havha na vhane vha khou ṱoḓa thuso mara nothi yo u ṱavhanya.

Ho vha hu tshifhinga tsha musi ndi kha murole wa vhufumi mbili ndi kha ḓivha tshikoloni. Nga iri ya ṱahe nda vha ndi khou swika kiḽiniki ya tshitshavha uri ndi wane thuso sa hezwi ndo vha ndi na alcer. Ndi tshi swika hanengei nda vhudzwa u pfhi ndi khou tea u lindela ḽaini ngauri vhathu vho vha vha vhanzhi. Nahone madokotela o vha a maṱuku ndo vha ndo vhaisala badi ndi nga nṱhani ha uri ndo vha ndi tshikoloni ndi kho tea u yo funziwa na vhaṅwe. Fhedzi nda ḓi wana ndi kho to kombetshedzea u ima ḽainini ndi tshi khou pfa u vhavha nga maanḓa nga maanḓa.

Ndi nga mulandu wa uri vhalwadze ndi vhanzhi. Nahone madokotela ndi maṱuku khathihi na manese.

Ndi vhona uri ndi musi ro ima ḽainini ra ṅwalwa fhasi uri ri phanḓa nnyi nahone murahu ha nnyi. Ra tendelwa u ya huṅwe fhethu ṱhamusi ra vha ri mahayani khou awela kana ri ri hanefho nga tsini. U itela uri tshifhinga tsha tsho thusiwa tshi swike nahone ri songo vha ro lenga u thusiwa.

Ee ndi vhona ungari musi wo buka zwi fhungudza tshifhinga tsha u fola ḽaini nnzhi nnzhi. Zwa dovha zwa engedza tshifhinga tsha uri u ṱavhanye u thusiwa.

Ndi musi vhunzhi muthu a khou vhaisala lune u khou balelwa u takuwa uri a ye kiḽiniki nga ene nṋe muṋe. Ndi musi muthu nyimele yawe i i khulu nga nḓila ine u vha a khou balelwa u ita tshithu. A pfhesesa uri u tou vhidza ambuḽentse zwi khwine.

Ee ndi ndo no ḓi wana ndi khou lenga u wana tshumelo ya ambuḽentse. Nga nṱhani ha uri ho vha hu na hu na mvula vha lenga u swika nga nṱhani ha uri hovha huna mvula. Vha tshi swika vhavha vha khou ṱalutshedza uri bada dza dzi sa tshimbile.

Ndi vhona uri hu tea u ṱanzieliwa uri ambuḽentse dzo lwala. Nahone dzi bada dzoṱhe dzi khou tshimbilea lune ambuḽentse a i nga balelwi u swika kha mulwadze.

Ndo vha ndi khou tama u ḓi wana ndi khou thuswa nga nga ambuḽentse nga tshifhinga. Uri ndi tshi sala ndi tshi swika kiḽiniki madokotela a nthuse nga u ṱavhanya.

Ndi vhona uri musi bada dzi songo fhela u fhaṱiwa zwi ḽengisa ambuḽentse u swika hune ya tea u swika hone. Ndi dovha nda vhona uri ṱhirafiki iya i ḽengisa ambuḽentse. Nda dovha futhi nda vhona uri musi huna mvula kana hu na mimuya ambuḽentse dzi a balelwa u swika nga tshifhinga. Nga nṱhani ha nyimele ya bada sa izwi dziṅwe dzi songo fhela dziṅwe dzi kha ḓi tovha mavu. Dziṅwe na u vha tshigonṱiri dzi sathu vha tshigonṱiri.